Yebo, izitayela zemfashini zasemazweni aphesheya zinethonya elikhulu endleleni esigqoka ngayo ezweni lethu. Imithombo yezokuxhumana yenza kube lula ukuthi sibone okugqokwa phesheya, osaziwayo, izitolo ezinkulu zaphesheya ezifana no-ZARA, Nike, Mango, Guess kanye nezinye eziningi, kanti nezinhlelo ezahlukene kumabonakude zinawo umthelela. Sibuye sihlanganise imfashini yaphesheya nesitayela sethu sendabuko, lokho kwenza sihluke futhi.

Kubalulekile kakhulu ngoba lezi zinto ziyingxenye ebalulekile kithina nakumlando nomoya wesizwe imbala. Izingubo zomdabu zisikhumbuza ngesiko nemvelaphi yethu, uma izizukulwane zingafundi ngayo, kungenzeka ukuthi silahlekelwe isiko nokuziqhenya ngobuthina. Uma abantu begqoka imvunulo yabo, bazizwa benesithunzi nokuzigqaja ngamasiko abo, lokhu kwakha nokuzethemba nobunye.